Ke akanya gore sekoloto sa gagwe histori ya gago ya go adima madi di na le seabe se se golo mo tshegetsong ya banka fa o kopa karata ya sekoloto. Fa o na le hisetori e e botoka, e bontsha gore o duela dikoloto ka nako seno se thusa banka go nna le tsholofelo gore o tla kgona go duela karata. Fa o na le dikoloto tse o sa di duelela ka nako kgotsa sekoloto se se feteletseng, banka e gana ka kopo kgotsa ya go fa sekoloto se se kwa tlase. Tokafatsa seo o ka dira dilo tse di latelang, go duela dikoloto tsotlhe ka nako, tshwara dikoloto ka boikanyego, o seke wa fetisa bokgoni jwa madi, lekola history ya gago ya dikoloto ka metlha mme o rarabolwe diphoso kgotsa dikolo tse di sa tlhokomelang.

Fa o dira kopo ya karata ya sekoloto o tshwanetse go rutiwa diphoso tse di tlwaelegileng. Sa ntlha o seka wa fatshe tshedimosetso e e seng boammaaruri jaaka madi kgotsa maemo a tiro. Sa bobedi o se ke wa kopa karata e e fetang bokgoni jwa gago jwa madi, ka gonne seo se ka godisa mo mathateng a go duela. Sa boraro se ka wa tlotlola go sekaseka ditlhwatlhwa tsa karata jaaka interest rate le annual fees. Go netefatsa gore kopo ya gago e tsamaya sentle dira tshedimosetso ka botlalo boammaaruri kopa karata e e tshwanetseng maemo a gago mme sekaseka dikarata tse di farologaneng pelo o kopa. Ka go dira seno o oketsa tsholofelo ya gore kopo ya gago e tla amogelwa mme o kgone go dirisa karata ka boiketlo.

Go buisa le go tlhaloganya melwana le maemo a tumelano ya karata ya sekoloto pele ga o dira kopo go botlhokwa thata. Sa ntlha go go thusa go itsi interest rate, annual fees le ditlhwatlhwa tse dingwe tse di amanang le karata gore o seke wa tshwenyega ka ditlhwatlhwa tse di sa . Sa bobedi go go thusa go itsi mekgwa ya go duela dikoloto le ditiro tse o tshwanetse o di dire fa o sa duela ka nako. E leng gore o sireletsa go amogela ke dikotlo kgotsa kgwebo e feteletseng. Go tlhaloganya melawana, go oketsa bokgoni jwa gago jwa go dirisa karata ka boikanyego le go netefatsa gore o tlhomamisa gore dikoloto tsa gago di a duelwa ka nako. Ka bokhutlo go buisa le go tlhaloganya maemo a tumelano go oketsa tsholofelo ya go se nne le mathata a madi mo nakong e tlang.